Ee vhuponi hashu ri a kona u alusa phonḓa, hono ro dzi ṱavha nga khalaṅwaha ya tshilimo ine dzi mvula dza vha dzi khou na.

Nṋe ndi funa nga maanḓa u ṱavha khavhishi na zwithu zwi no nga vho dzi beṱiruṱi na dzi nyala ngori ndi vhona zwi na mbuyedzo nga maanḓa kha tshitshavha na kha sia ḽa mashelenim zwi na mbuyedzo yavhuḓi nga maanḓa, u ya kona ita tshelede yavhuḓi zwi tshi ḓa nga kha khavhishi.

Ndo lingedza u ṱavha ḽethasi fhedzi zwirabva zwa hone zwi sa tende u mela, nda wana ndi sa ḓivhi uri thaidzo i khou ḓa i tshi vha gai ngori mbeu ya hone ndo i ṱavha, nda ḓi i sheledza zwavhuḓi. Ndi sa ndi sa i tambudzi, ndi tshi shela maḓi na nyo, no i fha manyoro fhedzi i sa mele nda humbula uri i nga kha ḓi vha ṱhaṅwe yo ḽiwa nga zwinoni.

Nṋe ndi takalela nga maanḓa u ḽa mukapu wa Jungle Oats, mukapu wa Jungle Oats ndi u funela uri u na pfhushi musi zwi tshi ḓa dangani u a ita uri ndaela kana kutshimbidzele kana a kugaele kwa zwiḽiwa thumbuni ku tshimbile zwavhuḓi nahone muthu a sa vhe na u lemelwa zwi tshi ḓa nga ngomu thumbuni yawe. Ndi tshi ita uyo mukapu ndi shumi ndi shela maḓi, nda shela mukapu uyo, nda shela na rama, nda rithe, nda ritha u swika u tshi vha mudenya.

Ee ndo no vhuya nda uḽa mukapu wo bikiwho nga makhaha na vhuswa ho no bikiwaho nga makhaha. Mukapu wa hone u ḓifha nga maanḓa, u tou suvhelela, u tshi na hwaṋwani na vhuswa ha hone u vhu ḽa, hone wa tou wana hu tshi khou vhu ḽa na ṋama ya vorosi u tou ḽa ngoho wa tou ḽa zwi tshi tou ḓifha vhukuma, vhuswa uvho vhu ḓifha luṅwe ende a vhu pfheledzisi hu dovha ha vha na pfhushi kha mutakalo wa muthu ngori a vhu na tshiṱatshi tshinzhi.

Zwine nda ḓivha nga makhaha, makhaha ndi vhukhopfhu vhune ha shumiswa zwithu zwo fhambanaho, vhu a kona u ita mukapu, ha dovha hafhu ha kona u bika na vhuswa. Makhaha ndi vhukhopfhu vhune ha vha pfhushi kha mutakalo kana kha muvhili wa muthu, ndi vhukhopfhu vhune a vhu na tshiṱatshi tshinzhi, ndi vhukhopfhu vhune vhu fhaṱa masole a muvhili wa muthu zwi tshi ḓa na kha mutakalo. Hu na tshiṱatshi tshine a tshi vhangi malwadze kha muvhili wa muthu.

Maga e nda a tevhela musi ndi tshi ṱavha gurowu ndi a tevhelaho, ndo thoma u lima tsimu fhethu hune nda khou ṱavha hone, nda lima nda ntshekana matombo oṱhe ane a nga khakhisa mbeu yanga khou u hudza midzi yayo. U bva afho nda ṱavha gurowu yanga ndi tshi sia zwikhala zwi linganaho senthimitha mbili u swika kha nṋa. Nda dzi ṱavha, nda dzi ṱavha u bva afho nda dzi sheledza zwavhuḓi uri dzi kone u mela dzi wane maḓi mbeu i sa ḽiwe nga muṱwa. Gorowu i ṱavhiwa u bva kha ṅwedzi wa Ṱhafamuhwe u swika kha wa Shundunthule kana kha wa Fulwi.

Ee ndo no vhuya nda ḓiwana ndi tshi khou ḽa dzi Weetabix hafhu ndi dzi funa nga maanḓa, nga nḓila ine nda dzi lugisela ngayo, ndi dzhia Weetabix nda dzi panga tshigeḓoloni, nda shela teaspoon dzanga mbili dza swigiri. U bva afhu nda dudedza mafhi, a tou dudela nyana zwiṱuku nda kona u a shela nga ngomu a Weetabix dzanga nda lindela maḓi ayo a tshi kona u ṅwelela kha idzo Weetabix nda ritha nda ṱanganisa, u bva afho nda kona u ḽa, zwa ḓifha nga maanḓa.

Jungle Oats ndi miṅwe ya mikapu ine ya ḓifha nga maanḓa, ine nda i funa luṅwe. Jungle Oats yo itwa nga zwimela zwa gurowu zwine ra nga zwi vhidza Oats. Zwine zwa vha zwiḽiwa zwa muvhili zwine zwa bvelela kha zwimbedzula zwa mupo, ndi zwa whole grain vereal zwine zwa vha na mutakalo wavhuḓi, u itela lushaka vhathu vha re kha diet na vha ṱoḓaho zwiḽiwa zwi sa konḓi. Jungle Oats ndi handirente phesenthe Oats, Jungle Oats i tou gayiwa ya thusa u thivhela a dzi cholesterol.

Zwine nda ḓivha zwone ngaha mithenga musi zwiṋoni zwono ṱhukhulwa ndi uri mithenga vhaṅwe vha vhathu vha ya i shumisa u decorate dzi nḓuni dzavho. Miṅwe mithenga zwiṋoni zwa ḓi dovha hafhu zwa i dzhia murahu zwa fhaṱa dzi thumba zwine vhaṅwe vha zwi vhidza zwiṱaha uri zwi ḓo kona u dzula nga ngomu na u itela makumba nga ngomu hanefho zwi tshi ita zwifhondo zwazwo henefho hu u itela uri zwi dzule fhethu hu dugelaho hune a zwi pfhesi phepho.

U ṱhukhula khuhu a si zwithu zwine zwa dzhia tshifhinga tshingafhani na luthihi zwine uya nga ha nṋe ndi nga zwi vhala kha mithethe ine i ngavha ten minetse ngori a si zwithu zwine zwa dzhia tshikhala tshilapfu and zwi no sumbedza uri mushumo wa itiwa zwavhuḓi ndi u wana i tshi to penya isi tshena na vhu mvele na vhuthihi i tshi to phalima i tshi to suvhelela.

U ya nga ha kuvhonele kwanga kana tshenzhemo yanga uri lukanda lu vhulungee ndi nga murahu ha musi lo no bvisiwa lwa vhewa furidzhini ngori musi lwo vheiwa firidzhini lu nga si ṱavhanyedze u tshinyala lu vha lwo tsireledzea nahone lwo aisa.

Lukanda lwa tshifuwo nga murahu ha musi lwo bvisiwa vhaṅwe vha a shumisa lukanda u lo sa u ita zwithu zwi no nga vho zwienda na mabannda vhaṅwe vha ḓi ita dzi ṱhovho vhaṅwe vha ḓi ita miṅwadzi heneyi ya dzi tradition vhanwe vha ḓI ita zwithu nga u fhambanaho ya hazwo nga tshenzhemo yavho nga nḓila ine vha nga kona u ita u shumisa ngazwo vhaṅwe vha ḓi to lu bika vha ḽa.

Maḓi a u fhisa a shumiswa u ṱhuvha khuhu kana u garaba nguluvhe kana u ṱanzwa lukanda lwa tshifuwo itsho tshine ha vha uri tshi kho ntshiwa lukanda. Kha u ṱhuvha khuhu maḓi ayo ndi a ndeme kha u kha u netisa mabesu uri a kone u ṱhuvhea zwi tshiḓa kha u garaba zwithu zwo no nga vho dzinguluvhe maḓi a u fhirisa ndi a ndeme lune wa kona u ntsha mamvele a dzinguluvhe idzo hu si na vhuleme nahone zwo leluwa nga maanḓa. Lune u ya nga tshenzhemo yanga mufhiso uyu wo tea ngauri wa sa vha hone zwi nga si ḓo leluwa u bvisa zwithu zwi no nga vho mabesu kana mithenga kana maveve ayo a nguluvhe kana a tshifuwo itsho tshiṅwe na tshiṅwe tshine a vha uri u kho ṱoḓa u tshi u tshi kulumaga.

Musi mafhi a tshi vhewa a vhewa fhethu hune ha vha uri ho valea ha dovha ha tsireledziwa na nga zwithu zwine ra dzi vhidza uri ndi foili uri hu sa dzhene muya na temperature ya hone i sa tu vhesa ya nṱha kana isa tovhesa ya fhasi. Ha dovha hafhu fhethu hafho ha vha ho valelea lune ho dzheni muya uri a sa tshinyale ha kone uri musi ono iswa mimakete ono vuliwa hu tshi a shumisa u nga ḓi a shumisa oṱhe nga khakhathi kana wa ḓi shumisela lwa maḓuvha mavhili kana mararu a sa athu u tshinyala arali hu na firidzhi zwine nga tshivenḓa ra zwi vhidza uri ndi tshi tshikwatudzi unga ḓivhea nga ngomu uri avhe o tsireledzea a sa ṱavhanye u tshinyala u kone u a shumisa lwa tshikhala tshilapfu nyana.

Mutakalo u ṱhogomelwa nga nḓila i tevhelaho musi hu tshi khou ṱhavhiwa tshithu tsho no nga tshifuwo u tea u tshi vhamba zwavhuḓi uri musi tshi tshi ya u thoma welela tshi sa u rahe lune zwa nga fhedza u tshi kho huvhadza. Wa dovha hafhu wa wa wa wa na vhuṱanzi uri wo shulula malofha oṱhe o bva muvhilini wa hetsho tshifuwo uri ṋama ya hone i sa ṱavhanye u tshinyala ubva hafho wa dovha wa tshi kulumaga nga nḓila ya vhudele wa fhedza wa tshi tambisa zwavhuḓi.

Ee iyo miraḓo ihone ya tshitshavha ine ya ya vha na vhutsila ha u ṱanzwa lukanda kana mushumo wa mukumba vhunga vhathu vha u ita zwibveledzwa zwine zwa itiwa nga zwithu zwa mukumba vha na vhu vha na vhutsila ha u kona u ṱambisa lukanda uri vha kone u bveledza zwine vha khou nyanga u bveledza zwone zwi tshi bva nga kha lukanda ulwo zwi ḓo kona u swikelela vhathuni vha kone u zwi rengisela vhathuni.

Ee kha lushaka lwa vho riṋe dzi hone nḓila dza sialala dza u bvisa lukanda kana mukumba wa tshifuwo dzine wa wana hu na mishumo yo no tonga ya u vhuisa kana yo luvhedzi huna vhathu vhane vha tou kona u bvisa mukumba uyo uri u kone u ḓo shumiswa zwine vha khou ṱoḓa u shumiswa zwone zwi tshiya nga kha sialala. Havha na vhathu vho no ita dzi ngoma na mirumba vha kona u ita mikumba iyo uri vha kone u bvisa zwavhuḓi u linganele na zwine vha khou nyanga u ita zwone kana u bveledza zwone.

U ya nga ha nṋe a thi athu vhuya nda ṱangana na mvelele kana vhuṱambo ho raloho hu ne ha wana hu tshi khou ṱhavhiwa zwiṋoni zwinzhi nga tshifhinga tshithihi.

Nṋe fhethu hune nda dzula hone musi hu tshi ṱhukhuliwa khuhu hu shumiswa lufhanga u tshea mukulo na u dovha hafhu wa tshetshelela dziphisi musi wono fhedza u ṱhuvha iyo khuhu nṋe ndi vhona iyo i nḓila ya khwine nga maanḓa u fhirisa nḓila nnzhi.

Ee kha kusi kune nda dzula kha kwo vha hone vhathu vhane vha ḓi tshilela nga u rengisa makumba mukumba wa zwifuwo vhane vhavha vha zwivhi vhukuma vha rengisela vhathu vho fhambananaho vho no nga dzi ṅanga na vhathu vhane vha vhori vha runga kana vha kona u bveledzisa zwiṅwe zwithu nga kha mikumba iyo na vhathu vho no tamba dzingoma dza sialala.

U ya ngaha tshenzhemo yanga maga ane a katela u tshi bvisa lukanda lwa mbudzi kana lwa nngu nṋe ndi ḓivha a tevhelaho. Ndi a uri lukanda ulwo lu tshi bviswa nga nnḓa haḽo hune havha na mabu vivo kana maambele a hu tei u kwama ṋama iyo ine wa kho lu bvisa khayo ngori vha kale vhari arali ulwo lukanda lwa nga kwama ṋama ṋama iḓo nukha na itsho tshifuwo yoṱhe u fana na mbudzi ṋama ido nukha mbudzi ya to pfhala uri ndi mbudzi vhukuma na kha nngu zwo to ralo.

U ya nga ha nṋe ndo vha ndi tshi nga a ṱalusa ngavhe ndo vha ndi na tshenzhemo nazwo fhedzi a thina tshenzhemo na zwo zwi tshi ḓa kha sia ḽa u hama.

Ee ndono vhuya nda ḓi wana ndi tshi khou ṱhukhula khuhu mukulo tshenzhemo iyo ndi tshenzhemo ine ndo no i ḓowela nga maanḓa lune kha nṋe ndi vhona zwi zwithu zwo leluwaho zwiṋe a zwi vhuyi zwa ḽa na tshifhinga.

Ee ndo no vhuya nda shela mulenzhe kha u vhulawa ha zwifuwo sa vhunga ndi munna muzwimi nda dovha hafhu nda vha na tshenzhemo ya u vhulaya dzi kholomo musi hu na mishumo. Tshenzhemo iyi zwi tshi ḓa kha zwifuwo zwi no nga dzi kholomo zwifuwo zwihulwane a zwo ngo leluwa ngori zwi nyaga u na vhatikedzi vhane vha khou thusa u fara itsho tshifuwo vhu nga tshi tshihulwane tshi na mannḓa uri tshi sa u huvhadze ha dovha ha vha na zwifuwo zwiṱuku zwine a zwi dini na luthihi uri tshi vhamba wa dzhia lufhanga wa tshi shidzha mukulo.